Iingoma ezikhuthaza abadlali, zibanikela ithemba begodu ebegade zingaphuli imigomo yesikolo.

Ukukhuthaza abafundi nabentwana, kumele zikhulise umoya wabanye, ukuzithemba, ukuzimisela begodu zibelula ukuzivuma.

Kurhelebha khulu abentwana ngombana kufundisa ukubambisana, ukuzithoba, ukuzijabulisa nokuthuthukisa amakghono ahlukeneko.

Akukafaneli bavalelwe ngaphandle kwemidlalo emikhulu. Kungenziwa ngendlela yokuthi bajayele nabakhulu ngendlela ephephileko begodu badlale izigaba ezincani ezifanele iminyaka yabo.

efaneleko futhi ephephileko, njengemakhaya, eenkolweni noma endleleni, kodwana akukafaneli idlalwe eendaweni lapho kunobungozi khona, nofana endleleni ephithizelako.

Imidlalo yendabuko kufanele itlolwe phasi, begodu idluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana, ukuze igcine amasiko. Iqinise imikhuba begodu ifundise abatjha ngendlela efaneleke ukudlalwa ngayo.

imidlalo yakade, edluliselelwa esizukulwaneni efundisa amakghono, ehlanganisa abantu begodu ejabulisa abantu ngaphandle kwezinto zesimanjemanje.

Kuqakatheke khulu emphakathini, ngombana irhelebha ukugcina amasiko, ifundisa amakghono, ithuthukisa ipilo begodu ihlanganisa nabantu.

Endaweni yangekhethu kusadlalwa ukweqa intambo, abentwana bagijima badlula intambo egijinywa ngabanye. Omunye umdlalo odlalwako ukudlala umakhukhu, umntwana ufihla noma uyafuna, lokho kuthuthukisa ingqondo yomntwana ukuthi acabange msinyana.

Ihlanganisa abantu ngokubenza ukuthi babambisane, bahloniphane, begodu benze ubungani nokugcina umoya womphakathi namasiko.

Ukubambisana, ukuzithoba, ukuzijwayeza ipilo yomphakathi, ukuthuthukisa amakghono kanye nokugcina amasiko.

Bese imidlalo yendabuko eenkolweni, ngoba kusiza ukugcina amasiko, kufundisa isimilo sokuziphatha. Kuthuthukisa umphakathi, kukhuthaza abantwana begodu kwenza indawo yokufunda iphephe.

Ihlukile kunemidlalo yanamhlanje ngoba ijwayelekile ilula ifundisa isimilo somphakathi, begodu idlalwa ngaphandle. Kanti imidlalo yesimanjemanje ifuna itheknoloji begodu idlalwa eendaweni ezisemthethweni.

Ukudlala emaphaliswaneni ngombana inikela abadlali indawo ephephileko, evulekileko, ejabulisako futhi evumela ukudluliselwa kwamagugu namasiko emphakathini.

Isiza ekwakheni umzimba ngombana ilula woke umzimba, ithuthukisa amandla, ukuzinza, imisipha nokucabanga. Lokho kusiza umuntu ukuthi abe nepilo ehle.

Abadala badlala indima ebalulekileko, ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko, ngokufundisa, ukukhombisa nokugcina amasiko nemigomo yomphakathi.

Umdlalo wentambo, umthetho wakhona uthi, lokha umgijimi nakaphumule isikhathi eside, bayadlhegana kuze nabanye bakghone ukudlala.

Endaweni yangekhethu kuyindawo lapha kusemakhaya, isathathelwa ehloko ngombanyana iyarhelebha ukukhulisa amasiko namtjhana ukugcina amasiko begodu isifundisa nokuziphatha.

Ngombanyana esikhathini sanje, imidlalo yendabuko ayisathathelwa phezulu, ithathelwa phasi.

yendabuko ifanele boke abantu, kodwana indlela yokudlala ingahluka ngokweminyaka. Abadala banendima yokufundisa, yokuqondisa nokugcina amasiko.

yendabuko solo ayithuthuki ngombanyana abantu abasayithatheli ehloko, bayithathela phasi begodu ayisekelwa neenkolweni ayisafundiswa.

Imidlalo yendabuko ayitholi isekelo elikhulu leemali njengeminye imidlalo efana nebholo. Lokho kwenza kube nzima ukuthenga amatatawu iintambo, kanye nezinye izinto ezifunekako.

Iye, kungaba nomthelela ekutheni abantu bayigegede, kodwana lokha abantu nabafundiswa ngendlela ephephileko begodu kuqinisekiswa ukuphepha. Imidlalo le, ingaqhubeka ithandwe.

emdlalweni wegqupsi ngombana bengikghona ukweqa isikhathi eside begodu bengihlala nginamandla ngamalanga.

Imidlalo yendabuko ithuthuke eemphakathini yethu, kufanele kube nebambiswano phakathi korhulumende, amaKhosi, abantu abadala nomphakathi jikelele. Urhulumende unikele isekelo, amaKhosi agcine amasiko, kanti abadala nomphakathi bafundise futhi bagcugcuzele ukudlala kweemdlalo yendabuko.

qinisekisa ngokubambisana kukarhulumende, amakhosi, nabadala ukuze imidlalo igcine ithandwa futhi ihlonitjhwe.

ESewula Afrika kungaba yindawo efanele khulu ngombana imidlalo isuka khona begodu kuzokwenza kube lula ukuhlanganisa abadlali, amasiko kanye nomphakathi.

Abantu abazi ngemidlalo yendabuko ngebanga lokutlhogeka kolwazi, ukufundisa begodu neendawo abakhulele kizo.

Abadlali bemidlalo yendabuko abazivezi njengabadlali bemidlalo yanamhlanje, ngebanga lokutlhogeka kwemidlalo emikhulu nokungabi nezikhala zokudlala. Akusikukuthi imidlalo ibaphathisa amahloni kodwana imvelo nokweseka komphakathi kuphungula ukubonakala kwabo.

igcina igugu lokha nayidlalwa ngokuhlonipha imithetho yesiko. Ukudlala ngaphandle kwemigomo kungaphungula umthetho wesiko. Ngakho kubalulekile ukufundisa nokulandela amasiko ngendlela efaneleko.

Iye, ungahlala ungasadlali kodwana kufanele ufundise ilutjha ngendlela yokudlala, ubagcugcuzele ukudlala malanga woke ukuze imidlalo ingaphumi emphakathini.

yendabuko nayingabanjwa ezinkundleni ezikulu, umphakathi ungaphuma ngobunengi ukuyokubukela, uyokugcugcuzela, ukuyokufundisa nabancani begodu uyokugcina namasiko.

Ngaphasi kwemidlalo yendabuko eminyakeni ethileko, kuyindlela yokuhlonipha ubudala. Kodwana abadala kufanele basaqhubeke bafundise abadlali abancani, ukuze imidlalo yendabuko igcine igugu futhi ihlonitjhwe.

Umsebenzi wokuzilibazisa, kumsebenzi owenza umuntu ajabule, aphumule, athuthukise umzimba nengqondo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako mdlalo wendabuko okuyigqupsi ngombana uyangirhelebha ukuthi ngikhohlwe izinto ezinengi begodu ngijabule kwesikhatjhana.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngawuthoma ngisesemncancani, ngombanyana ngangiwuthanda, bekuthi lokha abantu abadala nabasifundisako ngizibone ngiwuthanda khulu begodu ngiwukghona.

Ukuzilibazisa kurhelebha umuntu, ukuthi aphumuze ingqondo yakhe begodu aqinise umzimba, abuye athuthukise namandla.

wokuzilibazisa usiza abantu ukuthi baphile ngendlela ephephileko, bagweme izingozi, bathuthukise umzimba nengqondo begodu babuye bakhulumisane nabanye abantu ngendlela ephilileko.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa ukufunda nokubhala izinto ezisiza abantu. Lokho kuyangifundisa izinto ezitjha malanga woke.

Ngathaba lokha nangifunda ukubhala izinto ezisiza abantu. Lokho kwangenza nofana kwangivumela ukuba ngabelane ngelwazi eliqakathekileko begodu nelisiza abantu bakuconde kahle or kuhle.

Itlhogeko ziincwadi, ngombanyana iincwadi kufanele ngizithenge, lapha zithengiswa khona begodu zidura khulu. Yinto evane ingenze ngitlhoge iimfanelo zami zokuthi ngifunde.

Ngiwenza ngedwa, ngombanyana nangingawenza nabanye abantu, ngizokukhohlwa into engiyifundileko nofana ngingasitholi isifundo egade ngithi ngiyasifunda lapho.

Ngiwenza lokha navane ngibhorekile kungekho into engiyenzako, ngiyenze ukuthi ngikhambise isikhathi.

Ngibone ukuthi nginekghono lokufundisa begodu nokwazisa abantu ngezinto ezenzakalako. Okhunye engikwaziko, ngibonile ukuthi ngingakghona ukurhatjha iindaba zesiNdebele.

Uqakathekile ngombanyana uyangifundisa izinto ebegade ngingazazi, begodu lokho kungenza bonyana ngibe nelwazi elinengi.

Ngizizwa ngijabulile, ngombanyana ngenza into engilibazisako begodu nento engiyithandako.

Ujayelekile, ujayelekile begodu awuthandwa ngubani nobani, ayi woke umuntu uyawuthanda, uthandwa babantu abathanda ukufunda

Ngingathanda ukufundisa abanye umsebenzi wami wokuzilibazisa, ukuze nabo babe nelwazi leli mina engilitholako eencwadini zokufunda.

Omunye umsebenzi wokuzilibazisa engingawenza msebenzi wokuphothela. Ngingafunda ukuphothela, ngombanyana kubalulekile esikweni lesiNdebele.

Bayaphothela ekuyinto ebarhelebhako nokuthi bathole okuncani

Uyatjhuguluka nesikhathi, ngombanyana abantu sebayakuthanda ukuphothela, begodu abanye bayakuthanda nokufunda, bafuna ilwazi leli mina nami engilitholako lokha nangifundako.

Okungithabisa khulu kukuthi ngiba nelwazi leli abantu abangalaziko, begodu ngiyakghona nokufundisa abantu ngezinto engizifundileko encwadini.

Ubudisi evane ngiqalane nabo, kukuthi vane ngithole ukuthi ngihlangana nabentwana bayangitshwenya angikghoni ukufunda kuhle begodu angikghoni nokuthola isifundo lapho ngifunda

Iye, ngingathanda ukuthi ngiwutjhugulule ungingenisele imali. Ngingawungenisa ngokuthi ngifundise abantu izinto abangazaziko begodu ngirhelebhe nabentwana besikolo ukwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Ngifunde ukuthi ngiyakghona ukufundisa abantu ngezinto esele ngizifundile begodu ngiyakghona nokubapha izeluleko.

Ngingazizwa buhlungu khulu, ngombanyana angekhe ngisathola ilwazi ebegade ngilithola lokha nangifunda iincwadi.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu ngekhethu, ngewokwenza iinrholwani phothela iinrholwani.

Iye, baqinisile ngombana lokha nawenza umsebenzi wokuzilibazisa, uyakghona ukukhambisa isikhathi bonyana ungabhoreki.

Ngitlhaga ukuthola iincwadi zokufunda, zisuke zingidurele khulu begodu ngingakghoni

Khombela umngani wami ukuthi enze umsebenzi wokuzilibazisa, wokuphothela iinrholwani ngombanyana thina sihlala emakhaya sisambatha iinrholwani sisawaphetha amasiko wethu. Lokho kwenza bonyana sibe neemali begodu umuntu abe nemali nakaphothela

Isiza ngokuthi abanye abantu baveze amakghono wabo ngeendlela ezihlukeneko.

Abarhwebo abasakhasako azuza ngokuthi, bayakghona ukuthola abantu nofana abathengi benze imali enengi.

Midlalo yokulingisa nemidlalo yebholo, ngombanyana abantu abanengi bayakuthanda izinto lezo.

Bavula amathe be umsebenzi kuhle, wokuthi abantu bakghone ukutlina amatatawu, abantu bakghone ukukhamba nabadlali bababekele amanzi begodu ubasize nokuthi babanakekele.

Ivuka vuka evuka, ingoma le ikhuthaza ukuzivocavoca nokuzimisela ngesikhathi somdlalo.

Yingoma ethi, bhanana wololo bhanana wololo bhanana. Le yingoma efitjhani ephindaphindaKo, ekhuthaza abentwana ukuthi bahlale bakhuthele, begodu bajabulile ngesikhathi somdlalo.

Iye, ukhona umdlalo engawuzwa bonyana mdlalo wabentwana, ekuthiwa ngewobungani lapho vane benza ukuthi abentwana bangazondani, begodu badlale kuhle bathandane.

Amatatawu amakhulu awafanele abentwana, ngaphandle kokubhekelelwa kodwana abentwana bafanele bajayele nabakhulu kancanikancani, ukuze bafunde bavikeleke begodu bakhule ngokwezinga labo.

Umdlalo wokweqa intambo awukhethiseli bonyana udlalwa kuphi. Ungadlalwa eenkolweni, begodu ubuye udlale eentradeni emakhaya kodwana kufanele batjheje khulu.

Kufanele itlolwe phasi begodu ifundiswe, nofana idluliswe esizukulwaneni ngesizukulwaneni ngekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko, imidlalo eyenziwe ngabantu besintu idlalwa ngaphandle kobucwephetjhe besimanjemanje, begodu iyincenye yesiko, le midlalo efundisa ukujabula, ukujabula begodu ihlanganisa abantu emphakathini.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana ihlanganisa abantu, igcina isiko, ifundisa amakghono ijabulisa abantu, begodu ithuthukisa ipilo yomzimba newokucabanga.

Umdlalo osadlalwako ngendaweni yangekhethu ngumabhaqelana, sidlala umabhaqelana begodu nentambo siyayeqa.

Abantu abaneminyaka ehlukeneko bayadlala ndawonye, okwenza babenomoya wokubambisana.

Ilutjha lifunda ukusebenza njengenqebu ukwabelana nokuhlangana nabanye ukuze kuphumelele umdlalo.

Ukufundisa imidlalo yendabuko ezikolweni, kurhelebha abafundi bagcina amasiko, bathuthukise umzimba nobuhlakani. Bafunde ukubambisana begodu bajabulele ukufunda ngendlela ejabulisako.

Imidlalo yendabuko ihluke ngombanyana yona isebenzisa izinto zemvelo noma ezilula njengamatje, iinkuni, iimbholo zendabuko. Kanti imidlalo yesimanjemanje iberegisa amathulusi enziweko ngesimanjemanje amabholo aki ihethekileko ziinkundla ezihlakaniphileko nemitjhini yesimanjemanje.

Iye, imidlalo yendabuko ifanele ukudlalwa emaphaliswaneni, ngombana kuneendawo eyaneleko, kuphephile, kuyahlanganyelwa begodu kugcina isiko lihlala lilikhulu.

Imidlalo yendabuko ithuthukisa amandla, ukuzivocavoca, ukukhamba komzimba, ukubekezela nokuphatha umzimba kuhle, okusiza ukwakheka komzimba womuntu kubengcono.

Indima yabadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko ibaluleke khulu. Abadala bangabangabafundisi, abaluleki kanye nabagcugcuzeli. Babonisa ilutjha indlela yokudlala ngokulandela kwemithetho. Bakhuthaze ukuzinikela, ubumbano nokuhlonipha abadlali boke. Ngaphandle kwabafundisa abadala, ilutjha lingaphuthelwa ukufunda imikhuba, amasiko kanye nemigomo eyakha umphakathi. Ngokufundiswa ngabantu abadala ilutjha lifunda ukuthobela imithetho, ukusebenza ngokubambisana kanye nokuthuthukisa amakghono emzimbeni nasengqondweni.

Ngizokuveza imithetho yomdlalo wendabuko odlalwa khulu eNingizimu Afrika umdlalo womrabaraba. Kokuthoma abadlali kumele kube ngababili kuphela. Okwesibili ithulisi, i-board elinezingcobo ezithathu kanye nezimbewu ezimatjhumi amabili kumdlali ngamunye. Okwesithathu injongo, ukuhlanganisa emzimbeni wezithathu emgqeni oqintile.

Ngendaweni yangekhethu ekuyindawo esemakhaya basayithathela phezulu imidlalo yendabuko. Abadala bafundisa ilutjha imidlalo yendabuko, ukuze ingapheli kugcinwe ilimi, ingoma nemikhuba yesizwe.